Yebo, ngowami umbono ukukhokha amalobolo kuyinto enhle futhi ebonisa umndeni walowo wesifazane kanye naye lo wesifazane osuke esezothathwa njengomakoti ukuthi ubalulekile kangakanani. Kanti nabazali bezizwa benze umsebenzi omuhle ukuthi indodakazi yawo ibalulekile empilweni yomunye umuntu, bangaboni engazuthi ithathwa njengento nje engenalo i-value noma isidima.

Isikhathi esiningi amafeshini agqokwa emazweni angaphandle anokuba nomthelela omkhulu kakhulu entsheni yamanje. Kepha isikhathi esiningi ngiye ngibone abantu balapha eNingizimu Afrika bethanda ukuthatha izitayela ekungezona njengalezi zokuthi isikhathi esiningi abantu besifazane abasafuni ukugqoka ngendlela ahloniphekile ngoba bethi babukela kulaba bemfeshini baphesheya abangabaculi noma ama-celebrity.

Uma ngabe uyoshadela emndenini wamaZulu, kunento ekuthiwa ukwembeswa, lapho umuntu wesifazane osuke eyoshada ephiwa izipho eziningi lapho ezosuka ezisebenzisa khona emzini wakhe uma ngabe seshadile. Bese kuba khona nalapho owesifazane ehlaliswa khona phansi nabantu omama asebekhulile futhi asebeshadile bemuyala ngeziyalo zokuthi, uziphatha kanjani emshadweni kanti futhi iziphi izinto ekumele uzigweme nezinto okumele uzenze uma ngabe usubona ngathi umshado wakho usenkingeni.

Isikhathi esiningi indima edlalwa ugogo nomkhulu, kube kube ukushisela umntwana impepho, bamubike emadlozini, ebese bebheka uphawu olulodwa olufana nabanye abantwana abasegcekeni noma abomndeni, ukuqinisekisa ukuthi umntwana angeke enzelwe usiko okungelona noma sebezithola umntwana esegula ngenxa yokwenzelwa usiko oluphambene nesiko olumfunayo.

Isikhathi esiningi kuke kuhlinzwe isilwane esithize ukuze kubungazwe futhi kubongwe amadlozi ngaleyo nhlangano esike ikhona, ebese kuphekwa notshwala besiZulu, kuphuzwe kubemnandi. Ebese futhi kusinwa nengoma abantu abasuke bekhona kulomcimbi bejabule.

Lapha ekhaya, into

Ukukipita impela entsheni sekuyinto ejwayelekile futhi abazigqajayo ngayo. Kepha owami umbono uthi, yinto engalungile, ngoba esikhathini esiningi lokhu kwenza ukuthi umuntu wesilisa angasiboni isidingo sokuthi akushade futhi akwenze umkakhe, ngoba usuke esebona ukuthi vele wena usuzinikele. Ngalokho-ke isikhathi esiningi abantu besilisa banakho ukuthi bagcine sebekwenza isilima noma bedlale ngawe ngoba sebeyazi ukuthi wena usuzinike kubo, ngaphandle kokuthi bakhokhe amalobolo.

Ngokucabanga kwami uthando ilona olubalulekile ngoba uma ngabe kukhona uthando, niyakwazi ukuthi nibambisane ngakho konke, ikakhulukazi ngamaphupho enu enisuke nifisa ukuthi niwafeze. Uma ngabe senikwazile ukufeza amaphupho, imali nayo izobe isilandela, ngoba ngaphandle kothando, ayikho into elungayo emshadweni.

Ngicabanga ukuthi ekukhulisweni izingane zabafana, zabafana, kudale kwakuthiwa abafana yibona inhloko yendlu, lokho-ke akukashintshi kepha kunezindlela lapho umuntu wesilisa kumele azibonakalise. Njengoba le ndlela lena kwakungeve kuyindlela e-right. Umuntu wesilisa kwakuthiwa uyena ozobeka unyawo ngezinqumo, kepha ngiyabona ukuthi esikhathini samanje sekuhlukile njengoba abantu besilisa sebekwazi ukuthi balalele futhi babe nazwelo kubantu besifazane, ngaphandle kokuqinisa ikhanda, futhi nokuthi babe nendluzula ekuthenini umuntu athi uyena inhloko yendlu. Ngalokho-ke lo owesifazane uzokwenza konke akushoyo, ngaphandle kokuzwa ukuthi yena uzizwa kanjani.